Ndzi tshame ndzi va na swiphiqo swo kuma mfikelelo wa vuhlanganisi bya Wi-Fi, xivangelo a ku ri ku a ku ri hava gezi ri fambile mavhiki mambirhi a hi tshweriwe hi transformer hikuva transformer yi kha yi tikiwa hi va hi ntlawa wa vanhu lava ka kokaku gezi ka wona ka yona. Ivi hi kombela ku pfuniwa na ku va hi kuma ku hi lunghisa xivangelo ku va hi vulavula na vanhu lava va tirhaka hi gezi va ka Eskom ku va va endla transformer ti va timbirhi. Va ve va endla tano va heta va hi hungusa, va hi hungusa hi le xikarhi van'wani va koka ka leyi van'wana va koka ka leyi gezi a ra ha hluphangi kumbe ku fambafamba so hi kota ku fikelela ka Wi-Fi ku nga ri na nkingha.

Ndzi tshame ndzi tirhisa Wi-Fi ya le library kambe a yi nge fani na Wi-Fi ya le kaya, hikuva la Wi-Fi ya le library yi tirhiswa hi vanhu vo tala hi nkarhi wun'we yi na ku tikeriwa yi va slow yi hlwela loko ku ri na leswi u swi endlaku hi ku iva yi tikiwa. Kambe ya le kaya ya hatlisa hi ku yi tirhiswa hi hina laha kaya hi va hi nga talangi ngopfu, hi va hi hlayile hi ri vatsongo a yi fani na leyi ya le library. Ya le kaya ya hatlisa u hatla u heta leswi u swi endlaka kumbe leswi u swi dawunilodaku swihatla swi dawunulodeka swi hela a library swi teka nkarhi.

Timfanelo ta nkoka ta vatirhisi ehansi ka nawu wa va sirhelela wa va xavi eka ku xava eka inthanethe, munhu i ku va va tirhisa Email address va va na proof ya ku va xavile va xava hi bangi va xava online. Proof liya hi yona yi nga ta va pfuna ku va sirhelela na ku va tirhisa mavito na address ya ntiyiso hi kona va nga ta sirheleleka na ku va va kuma ti invoice hi ti Email hi kona va nga ta sirheleleka.

I swa nkoka ngopfu kuva swichudeni leswi dyondzaka eka inthanete ku va swi ri swi va swi ri na ti router leti tirhisaka battery, hikuva gezi ra fambafamba ku na leswi vo nge i loadshedding ri pfa ri hlupha. U kuma ku loko ri famba ri famba tiawara to leha u kuma ku xichudeni xi fanele xi tsala xikambelo ka inthanete kumbe xi fanele xi submit ti assignment ka inthanete, so swa pfuna swinene ku va tirhisa ti router leti nga na battery loko gezi ri fambile va tshama va yi chajile ku va kota ku a qubeka na ti tlasi kumbe ti test ta yena u nga hundzisi siku leri va nge i due date.

Ku tirhisa ka tiselulafoni ku cince ngopfu hi ku famba ka malembe, hikuva tiselulafoni ta khale a va kota ku fona no send message, kutsala ni ti . Kambe sweswi tiselulafoni sweswi se ti vitaniwa ti smartphone tiselulafoni leti, u kota ku Whatsapp u ngena ka Whatsapp u kota ku fona hi Whatsapp ku u kota ku record hi Whatsapp u send voice note u kota ku tsala message kunene munhu mahlaya wu fika. U kota ku fonela munhu u n'wi vona swilo leswi vo nge i video call, mi vonana mi kha mi n'wi vona mi hlekelela, u kota ku maketa u send ti CV hi foni sweswi u kota ku endla swo tala u ri ndlwini.

Ku tsemiwa ka gezi swi khumba vuhlanganisi bya Wi-Fi, hikuva Wi-Fi a yi na battery. Wi-Fi yi tirha hi gezi yi tirha loko gezi ri ri kona yi plakiwin, yi tirha hi loko tipulakiwini loko u nga yi pulakangi a yi ri tirhi so swa hlupha hi ku swi lava ku ri na gezi loko gezi ri nga ri kona a wu nge koti ku u kuma vuhlanganisi bya Wi-Fi na netiweke yi tala yi hlupha loko gezi ri nga ri kona ka ti fonu. Se Wi-Fi yi tirha loko i pulakiwini a yi na battery loko a yi ri na battery a wu ta yi charger.

Minjhani mina hi mina mhani Delicious ndzi musweki lowukulu a ku na leswi swi ndzi tsandzaka ku swi sweka, ndzi sweka kusukela ka swakudya ka swa madyambu, na breakfast ya nampundzu, na ti tiya, mukapu, ti dedert na endla na tona. Hinkwaswo leswi ndzi swi endla ka mpimo wa lehansi ngopfu, swakudya swa mina a swi tleli a ndzi xaviseli munhu swakudya swo tlela. Ndzi sweka kwala ndzi kota ku mi watsapela u book plate kumbe leswi u swi lavaka no deliver na deliver loko u ri around.

Datara leyi ti app ti yi hlengeletelaku datara ya swilo hinkwaswo ku tlula datara leyi va ku yi va yi khetha ku leyi i ya app yo karhi leyi i ya app yo karhi ku fana na datara ya Tik Tok. Datara ya Tik Tok a yi ngeni ka Whatsapp na datara ya Whatsapp a yi ngeni ka Tik Tok kumbe ka Facebook, ti app tin'wani na tin'wani ti na ti datara ta tona swi endla ku ku va u tirhisa mali yo tala kambe datara leyi hlengeletaka ti app hinkwato i datara ya swilo hinkwaswo. Datara ya swilo hinkwaso yi kahle hikuva u ta kota ku nghena ka app yin'wana na yin'wana leyi lavaka ku ngheni ka yona hi nkarhi wolowo.

Mbuyelo wa swichudeni ku va swi tirhisa AI i ku AI ya pfuna swinene, loko ku ri na leswi u swi dyondzaka kambe u nga swi twisisi exikolweni kumbe a tlilasini. Wa swi kota ku ya ka AI u ya vutisa, ku yi ku hlamusela hi ndlela yo antswa, hi ndlela yo vevuka leyi u nga ta za u kota ku u swi twisisa. And AI hi yona yi hi pfunaka ka swa tidyondzo emikarhini yo tala leswi hi nga swi twisisiku. Swo biha hi AI i ku vana va masiku lawa loko va nyikiwa ti-assignment a va ha endli se va ya ka AI va fika va yi byela yi tsala ti-assignment se a va ha dyondzi hi tlhelo rero.

Mhaka yo rhumela mahungu hi selulafoni yi hlayisa nkarhi na mali ngopfu, hikuva loko ku ri na mahungu ni ri xilungwini munhu a ri makaya ni fanele ni hundzisa mahungu mo karhi ni nge khandziyi bazi kumbe thekisi, laha swi nga ta lava ni va na mali ya ku ni kota ku ni ya kaya tlhe ni kota ku vuya kaya, ku va ni kota ku fikelela ni fika ni hundzisa mahungu lama ni lavaku ku ma fikisa eka vona. Kambe hi cellphone swi hlayisa nkarhi na mali hikuva no xava airtime ya twenty rand kumbe data ra twenty rand ni va fonela kumbe ni va WhatsApp ni va kumbe ni tsala meseji ni va sendela. Mahungu ma va ma fikile ni nga tirhisanga mali yo tala na nkarhi wa mina ni va ni nga wu tirhisanga ngopfu.

Tinsimu leti loko ni ti yingisela ti tisaka ku tshemba eka mina, i tinsimu ta kereke, i tinsimu ta le kerekeni hi tona ti tisaka ku tshemba loko ni twile ku vava. Tiya hosini u tshemba muhluri, u tiyisela endleleni, endleleni ka ya tilweni a ka ha ri kule i mpfhukanyana le mahlweni, u nga titsoni u nga titsoni tintswalo ta hosi ti ta ku nyika ku tiya ti ta ku pfuna ti ta ku pfuna leswaku u hlula.

Influencer i vanhu lava va influence-saka vanhu eka inthanete, ku fana na le ka Facebook, Instagram, TikTok. Ndzi tiva ti-influencer ta ka gaza ka Facebook, ni tiva Gagashi loyi a nga influencer at the same time i MMC. Ti-influencer ti endla mali online ka Facebook na tin'wani ti-social media platform i vanhu lava endlaka mali va holaka ka ti-social media leti va hi influence-saka ka tona. Va na valendzeleri vo tala, va endla minongonoko byo hambanahambana va tshama va ri online ka ti-social media.

Ku rhumela hungu hi ku rhekhoda kunene eka WhatsApp u swi vona swi ri mhaka ya kahle hikwalaho ka yini? I mhaka ya kahle ku rhumela hungu hi ku rhekhoda kunene ka WhatsApp hikuva meseji wa famba, wu hatla wu fika. Ka WhatsApp swi easy ku munhu u hatla u n'wi kuma loko u n'wi lava, vanhu vo tala sweswi va tirhisa ngopfu WhatsApp. I mhaka ya kahle u nge spend ngopfu airtime yo tala ku ri loko u rhekhoda swi kahle hi ku a swi dyi ngopfu na data ku i tirhisa WhatsApp u rhekhoda mahungu. Ma bula nkarhi wo leha mi ze mi karhala ku tlula loko u fonela munhu airtime ya tsema mi nga se heta no bula. Kambe hi ku rhekhoda kunene ma bula mi za mi heta leswi a mi lava ku swi bula.

VAT yi katsiwile eka nxavo wa ku engetela data, yi katsiwile hikwalaho ka ku loko hi xava data kumbe ku lomba data yi va na ti-charges ti-interest leti hi faneleke hi ti hakela. Loko u xava data ra hundred-rand wa ngetela u ngetela hi one rhandi for data kumbe airtime ya ten rand hi ngetela ti-one rand.

Vubihi byo vana va xikolo kumbe machudeni ma tirhisa Artificial Intelligence ku tsala mintirho ya vona ya xikolo kumbe ti-assignment-e a yi kahle yi bihile. Hikuva swi ta va endla ku va nga ha hlayi, va nga ha ti yimiseli hikuva va tshembe ku Artificial Intelligence yi kona yi ta va tsalela hinkwaswo. Ntlawa wa vana vo tala se va ta loloha no feyila loko va tsala swikambelo, ku nga feyila vana va ku tala hikwalaho ka ku a va nge he dyondzi nchumu va nge he yingisi hikuva va swi tiva ku ti-assignment-e va ta endleriwa yini hi Artificial Intelligence. Kumbe va ta endla mintirho ya vona hinkwayo Artificial Intelligence kambe loko ku fika ka xikambelo n'wana a nga tivi nchumu.

A hi lemukeni emugangeni ku ku na mpfula kumbe ku na timpfula ti taku, leti ti nga ta na hi matimba kumbe ku tisa makhombo la emugangeni. A hi kombela ku hinkwerhu hi ti lunghisela hi swi tiva ku timpfula ta ta nghozi kumbe timpfula leti nga naka hi matimba no onha swilo, kumbe ku dlaya ni swiharhi kumbe ku dlaya ni ni masimu swi le ndleleni, hi fane hi tshama hi swi tiva hi ti lunghisela ku hi kota ku hi pona eka makhombo lawa ma mpfula.

U nga hlamula eka swihloko kumbe ku joyina mimbulavurisano hi ku folowa social media platform ta mahungu, kumbe tirhadiyo. U nga hlamula hi ku va sendela meseji ka WhatsApp kumbe ku va fonela eka nambara ya vona leyi va nga ta va va yi tsarile la u nga ta va u va folowa kona ka social media, kumbe ku send message ka WhatsApp kumbe ku va khoma emoyeni hi phone. Ku va u kota ku u va burisana na vona na ku vulavurisana na vona ku va u kota ku u joyina kumbe ku hlamula swihloko.

Xivangelo xo va data eka masiku lama hi nga ka wona ri durha, hikuva vanhu vo tala vantshwa na vanhu vakulu masiku lawa va tirhisa ngopfu ti-social media, to fana na va WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok na tin'wani tipulatifomo to tala ku fana na va google inthanete. Van'wani va tirha online swi lava data. Xin'wana na xin'wana masiku lawa ka tifoni ta sweswi ku tirha data ende ti durha hikwalaho ka ku nhlayo wa vanhu wu tlakukile wa ku va va tirhisa tifoni leti ta sweswi leti ti lavaka swa ti-data, leti tirhisaka ti-app leti ti tirhaka hi data. That's why data ri tlakukile ri durha hi ndlela leyi hikuva se hi tele vanhu lava hi tirhisaka ti-app leti ti lavaka data.

Platform ya mahungu ya mahala yi tlhela yi nga vi ya mahala hi nkarhi wun'we, hikuva lava tirhaka ka mahungu vafane va va va hola lava va tirhaka fane va hola, a va nge tirhi mahala. Ku va u kota ku u yingisela mahungu u fanele u xava TV, kumbe phone kumbe data ku va u kota ku u fikelela ku vona mahungu yalawo, kumbe u fane u hakelela DS ku va u kota ku u vona mahungu lawa ku nga ri na problem.